Ezinye zezizathu zokuthi abantu okanye abazali bengafuni nokuthi abantwana babo ezikolweni bacaciselwe ngento edibene nokukhuliswa kwabantwana. Okanye into ezi-related kule topiki zinto zokuthi abafuni abantwana bacinge izinto ezinkulu besebancinci ngoba abantwana basebancinci abantwana basesesikolweni, ngoko ke bekungafane uba bacinga iinto ezinkulu. Ayikho enye into ebekufane uba bayayicinga ngaphandle kweencwadi zabo nekamva elihle.

Ixesha lam lokuqala undwendwela ugqirha kwiziko lezempilo ndindodwa lalilungile. Akukho nto eyayindisokolisa ingqina nogqirha azange andisokolise. Ndafika futhi negumbi awayesenzela kulo ugqirha, awayesebenzela kulo liphucukile, lirayithi. Azange ndilityaziswe naxa ndiyothatha amayeza. Ugqirha endandimfumene futhi wayenobubele, nantso into endandiyithanda. Usukela ngoko ke oko ndandisiya ndodwa kwagqirha ngenxa yento yokuthi laa gqirha ndandiye kuye kuqala wayendiphethe kakuhle kakhulu.

Ngokoluvo lwam mna ndicinga into yokuthi abantu abawazi umohluko phakathi kwamayeza enziwe ngabantu okanye ngendlela yesilungu okanye amayeza esi-Western, kutshiwo ngesiNgesi xa besibuza xa xa beyibiza. Most yabantu basebenzisa amayeza bengenalo ulwazi lokuthi amayeza enzani. Loo nto ke ufumanise ukuthi namhlanje i-most yabantu basebenzisa amayeza a-branded, meaning ukuthi amayeza abelungu. Abantu abaninzi kulo mhlaba siphila kuwo ngoku, eneneni abawazi umehluko phakathi kwamayeza akwisilungu namayeza aqhelekileyo afana nengca, ngoba nengca liyeza. Uyakwazi uthatha ingca uyidibanise nenye into uyenze iyeza.

Amanyathelo endinowathatha ukwenzele unyana wam afumane unyango yinto yokuthi ndingadibana nabantu okanye oogqirha abasezingeni eliphezulu. oogqirha abadila kanye kanye neento ezidibene nengqondo kwenzele ingqondo yakhe izonyangeka. Okanye ndise ndidibane nabantu okanye oonontlalontle abasebenza kakhulu kakuhle kakuhle nento ezidibene nengqondo ngaphakathi. Kwenzela anyangwe ngabantu abanolwazi malunga neento zengqondo, nokuthi abantu abaneengqondo ezibuthakathaka uye uzijonge njani okanye uye usebenzisane njani nezo ngqondo. Kwenzela loo mntu unaloo ngqondo ibuthakathaka uyancediswa kwenzela azoba ngumntu orayithi, aphethe engumntu orayithi olungileyo.

Bantu bakuthi bendicela simamele, sinengxaki apha. Ndiyacela ke into yokuthi ningayijongi ngemehlo elirongo le nto ndizonixelela yona, qha mna ndigqithisa nje umyalezo. Umyalezo endithe ndawuthunywa ngudadewethu into yokuthi mandiwuzise kuni. Xa nifika apha endlini niye nincamise umntana lo umncinci usando kuzalwa . Udadewethu akayithandi loo nto. Ingqina ude wacela into yokuthi ndimthethelele nani ngoba kaloku uyanihlonipha. Njengabhuti wakhe omdala ke ndiye ndayithatha inxaxheba yokuthi ndithethe nani ngelithuba malunga nalo mba wokuthi qho niye nincamise umntana. Usisi ke lo wasekhaya uthi akayithandi loo nto kodwa ke kuba ningabantu abanothando nabantu abanembeko uyathanda ukuthi ukuya phambili niyeke umncamisa umntana.

Abantu basezilalini abanalo ufikelelo olwaneleyo kwiinkonzo zikaxaka xakeka ngoba kaloku yonke into ikude. Ingqina nabantu abanyangayo oomongikazi okanye oogqirha bakude, funeka ude ukhwele iteksi okanye ukhwele imoto. Abantu ke abangenazimoto ngabona bantu abasokolayo kakhulu ngoba uye ufumanise ukuthi umntu uphakathi naphakathi elalini okanye uhlala kuude lee phakathi naphakathi elalini. Iye ke ibe yingxaki loo nto okanye ufumanise ukuthi abantu bafa bengekafiki nasezibhedlele ngoba kaloku yonke into ikude. Iinkonzo zooxakeka azikho apha kufutshane, azikho apha ekuhlaleni. Loo nto ke inako ukuphatha abantu abahlala ezilalini kakubi.

Ezinye zezinto endinozenza uqinisekisa into yokuthi xana ndihamba nomntanam sisiya kwizinto ezifana nokuthi ayonyangwa uqinisekisa into yokuthi ndiphethe ipeni nephepha kwenzela ndizobhala phantsi yonke into endiyifunayo. Mhlambi xana kunokwenzeka ndidibene nogqirha mhlambi ongandivayo kakuhle okanye mhlambi xana mna ndingakwazi uthetha isiNgesi, ndibhale yonke into phantsi ngesiXhosa. Okanye mhlambi ndifumane umtoliki ononditolikela kakuhle, andithethele nogqirha kwenzele ndingazumka umntanam engancedwanga.

Kona kona mna okwenyanisweni bendinomxelela inyani ngoba oogqirha oogqirha basemakhaya banako ukubhidisa abantu, banako ukubhidisa abantu. Umzekelo, awunoxelela umntu into yokuthi makayeke oogqirha baseNtshona ngoba oogqirha baseNtshona, yonke laa nto bayenzayo bayifundele. Ngoko ke awunovele ubaxelele into yokuthi, hayi, yiyeke le nto uyenzayo, sukuya kwaba gqirha baseNtshona. Ngoba oogqirha baseNtshona bayayazi laa nto bayenzayo. Oogqirha aba basezilalini banako ukubhidisa ngamanye amaxesha, umntu akuxelele ubuxoki, akuxelele ubuxoki. Ingqina mna ndiyavakalelwa ngoku, ndiyavakalelwa ngoba ibuhlungu ibuhlungu ngoba oogqirha baseNtshona ngabona bantu abarayithi.

Ezinye zezinto endinozenza ukwenzele ndihlale ndikhuselekile xana kunokwenzeka ndihlale nomntu one-TB endlini kukusoloko ndifake isalumko somlomo, ngesilungu ke kuthiwa yi-mask. Ndisoloko ndine-mask yam okanye xana sincokola ndisoloko ndine-mask yam. Ukwenzela xa kunokwenzeka akhohlele okanye akhohlelele phezulu kakhulu and ndibe ndinxibe imasiki yam, loo nto ke ayikhohlelayo okanye loo mathe akhe angafiki kum ngoba ndawube ndizikhusele ngesalumko somlomo, i-mask ngesiNgesi. Okanye xa kunokwenzeka sisebenzise into zokutya ezifana namacephe okanye izitya, yena xana egqibile ukutya, ndawukwenza ndisebenzise isepha ndizihlambe, ndizihlambisise ukwenzela olwaa hlobo, ukwenzela laa nto ebesitya ngayo nam ndingayifumani.